Dipotso tse nka mmotsang tsona ke tse di latelang, o dira eng mo botshelong jwa gago? O itse eng ka lenyalo le maikarabelo a lona? A o kile wa nyala pele kgotsa wa nna le kamano e e tseneletseng, mme go diragetse eng? O bona jang bokamoso jwa gago leng ngwanake? A o na le bana, o ba tlhokomela jang, o kgaogana jang le mathata mo lenyalong kgotsa mo kamanong? O akanya gore monna o tshwanetse go dira eng mo lapeng, mosadi ena? A o ikaeletse go tshegetsa ngwanake ka ditsela tsotlhe? Re ka ikgolaganya jang le ba ko ga lona, a ona le kamano e e siameng le bona?

Go rotloetsa go anela mainane, dipoko, diane le dithamalakwane. Go tsaya karolo mo ditiragalong tsa setso jaaka mananeo a bogadi, go rupa, le meletlo ya ngwaga le ngwaga ya setso. Go ruta bana kwa dikolong ka setso, go tshameka metshameko ya setso le mmino, go kwala dilo tsa setso gore se bolokege, le go tsenya serutwa sa setso kwa dikolong gore bana ba kgone ba ungwelwe mo go sone.

Dijo tse ngwana wa mosetsana a sa tshwanelang go dija go ya ka setso sa rona sa Setswana ke diphilo, ka gonne go dumela gore ngwana wa mosetsana ga a ka ja diphilo di amana le bonatla mme di siametse banna fela kana basimane. Ngwana wa mosetsana ga a tshwanela go ja nama ya tlhogo, ka gonne e jwa ke banna fela ka gore go dumelwa gore mosetsana a ka nna le pelo e thata fa a ka e ja. Dijo tse di nang le mafura a mantsi kgotsa dinawa tsona go dumelwa gore go ka gapa maikutlo kgotsa go oketsa kgotsa go ngokela banna gore ba tshamekele mo ngwaneng wa mosetsana.

Letsatsi la boikhutso la bodumedi le la setso nka tlhopha letsatsi la paseka ka gonne ke letsatsi la go keteka tsela ya sefapaano fa nako ya Jeso a kgobotlediwa a bapolwa, mme a feleletsa a tsoga mo baswing. Mo Aforika Borwa bontsi jwa batho bo keteka ka go ya kwa dikerekeng tse di farologaneng go ya go rapela go apewa le dijo tsa setso tse di monate go keteka dingwao tse di farologaneng. Kwa dinageng tsa bophirima go nale mokgwa wa eastern egg hunt fa bana ba batla mae ao. Mme paseka yona emetse tsholofelo, tsogo, le botshelo jo bošwa mo tumelong.

Ke meetlo ya rona ya Setswana dijo tse di siametseng go ka apeiwa kwa lesong ke nama, bogobe jwa mabele jwa ting, morogo le setampa. Baepi bona ba fiwa nama e ntsi le bogobe gantsi ba jela mokgaolong e e rileng e le bona fela, ba fiwa dijo di le dintsi ka gonne ba dira tiro e e bokete thata ya go epa. Baruti ba fiwa dijo tsa tlotlo ba fiwa nama e ntle, le bogobe, le dino. Maloko a lelapa ba fiwa dijo tse di tshwanang le tsa baeng, fa bana bona ba fiwa dijo tse di jaaka bogobe le morogo ka gonne ke dijo tse di bonolo tse ba kgonang go ka di ja.

Maikalelo a gore bana ba basimane ba isiwe kwa sekolong sa go rupa ke gore ba kgone go nna le maitseo, ba kgone go nna le tlotlo go batho botlhe, ba kgone go itse melao ya meetlo ya rona ya Setswana. Mme dingwao tseno di bopa botho jwa setso le seabe se di nang le sone mo setšhabeng sa segompieno ka gonne, bana bao ba basimane ba gola e le bana ba e leng gore bao obamela melao e be e rutilweng kwa sekolong sa go rupa, mme ebile ga ba e obamele fela mme ebile ba e dirisa. Le gore kamoso fa e le bone ba isang ba bangwe kwa sekolong seo ba kgone ba ba tlhatlhelele melao eo.